Asisaxatyiswanga kakhulu kangangokubana baya benqaba abantu abaziinkosi zomthonyama.

Kolwam usapho umntwana uthiywa nokuba kukanjani, qha ibe ligama elakhayo.

Banxiba iimpahla ezogquma imilenze, iibhulukhwe ezogquma imilenze kunye neempahla ezogquma iingalo, amadoda awazivezi iingalo kunye nemilenze emgidini.

Kukuba sifundisane into yokubana siyafana singabantu nokuba siyalingana.

Andiboni ngxaki mna kuloo nto kwaye ekhaya sisayenza loo nto.

NguNathi Mankayi, kunqabile ukuba umve ethetha olu olunye ulwimi ngaphandle kwesiXhosa.

Ewe, kubalulekile ngokuba ukutya kwesiXhosa okanye okwesiNtu kusalungile kwaye kunesongo ezibalulekile ezibalulekileyo, izinto ezingagulisiyo.

Umama yeyona ntsika yekhaya kwaye nguye onika imfudumalo nothando ekhayeni.

Umtshato wokuthandana, abantu bayahlala kuba bethandana kwaye bezikhethele kunaxa benyanzelwe okanye belungiselelwa, ingakumbi ngezi ntsuku zangoku.

Ndingabuza into kubana ingaba amalungelo oluntu ayahlonitshwa na kwesi sithethe okanye kweli siko lokuthwala.

Ingakukuba ndicebise okanye ndibaxelele into kubana abantu mabazifundise intlonipho babe nothando. Xa uhlonipha kulula ukukhuseleka okanye ukukhusela indawo yakho.

Ewe, ndiyawuthanda kwaye ngumculo omnandi ondifundisa imvelaphi yam.

Ingaba ngabantu abadala kunye neenkokheli ezakusekuhlaleni.

idla ngokuba ngenani lokumenywa kwabantu bomtshato kunye nendawo umtshato apho uzokwenzelwa khona.

Umntu uyazikhethela umntu amthandayo kwaye unelungelo lokuzikhethela into kubana uchitha ubomi bakhe nabani.

Okokuba siyiqale kwaphaa ebantwaneni ukufundisana ngokubaluleka kokuhloniphana nokuphathana kakuhle siluluntu.

Ndiyibona ngendlela yokubana mna ikuwakha ubuhlobo ngokuba yonke laa mali uyikhuphayo phaa iphinde ibe kwayiyo encedisa ukulungiselela umtshato kunye nezinto eziza nomakoti ekhayeni lakhe elitsha.

Bendinokukhetha ukuhlala ezilalini ngokuba ezilalini umhlaba mninzi kwaye uyakwazi ukuzenzela yonke into ngomhlaba wakho owunikiweyo. Umzekelo ukulima kunye nokuba awubhatali manzi ungawubhatali nombane, uyathenga kuphela.

Uye anxibe amajelemane okanye amadakhi, abhinqe esinqeni isikhafu, axakathe ityali emagxeni, anxibe iskipa okanye iijezi enemikhono emide kwaye athwale iqhiya ekuthiwa yikhetshemiya emnyama.

Okokuqala amaKhrestu asuka kwiintlanga zonke ithi loo nto sinomntu omnyama ongumXhosa, ongumSotho, ongumZulu, sinomlungu, sinamakhaladi, sinamaNdiya, uninzi lwalo baphantsi kwenkolo yobuKhrestu. Ithi ke kodwa loo nto ayithethi into kubana wena awunoyazi imvelaphi yakho kunye .

Uphatha iimpahla ezinjengezinto ezintsha ezokunxiba ezizezomtshana, izinto ezinemkhono emide ezicacisa into kubana sele eyindoda ngoku. Ungaphatha kunye nengubo yokwembatha ngokuba kaloku uzawuqalelwa phantsi athengelwe izinto ezintsha, iibhedi, izinto zokunxiba kunye nezinto ngokwembatha ezintsha.

Amakhwenkwe aye athuthe iinkuni zokupheka ukutya, athuthe namanzi okupheka naxa sele kungumcimbi, ayancedisa ukugqithisa ukutya.